Boniswa isithakazelo mbuze ngalokho akufundayo iya emcimbini noma imicimbi bamba iqhaza emicimbini yamasiko noma yomndeni ephawula ukushintshela kwakhe ekubeni wesifazane. Bungaza inqubekela phambili vuma futhi ugubhe impumelelo yakhe kungakhathalekisi ukuthi incane kangakanani. Yabelana ngezipiliyoni yabelana naye ngokuhlangenwe nakho kwakho nokuhlakanipha kodwa futhi uvulekele ukufunda kuye.

Izitsha zokupheka zendabuko izinto ezinjengamabodwe ensimbi nezinkezo zokhuni zisetshenziselwa ukupheka ukudla kwesintu futhi zifanekisela amagugu, amasiko imikhosi imikhosi nemikhosi. Izinto zendabuko zivame ukusetshenziswa emikhosini yamasiko nemikhosi njengemishado ukuzalwa namaholidi.

Ukuhlanganiswa kwezingubo zomdabu zamasiko ahlukene emshadweni kungumfanekiso omuhle okuhlukahluka kwamasiko aseNingizimu Afrika. Lo mkhuba ukhombisa amagugu ezwe aqhakazile futhi ukhuthaza ukuqonda nokwazisa amasiko ahlukene.

Ukuwudlulisa amasiko amasiko aqondisayo nemikhosi, ukwabelana ngezindaba nomlando ukufundisa amagugu amasiko akuqondisa izizukulwane ezincane.

Mkhulu wami, ngizwakalisa ukuzigqaja ngesipho ngesiphiwo ongiphe sona sokukhombisa ukuthi ngamukelekile lesi siphiwo leso ongiphe sona sizoba lo umhlahlandlela wempilo yami. Zona esizongikhombisa indlela yokuthi vele ngihambe ngendlela eqondile. Ngakho le sipho lesi sizongikhulisa ekutheni ngibe indoda. Ngibonga nokuthi ukwazile ukuthi ungiphe isipho esinjengalesi. Le sipho lesi ongiphe sona kumina siyigugu ngoba sidlula ngisho nemali sidlule ubucwebe. Kube isipho esiqhamuka enhliziyweni yakho isipho esiqhamuka othandweni lwakho.

Ukufunda namagugu abo ukuqonda umlando nokubaluleka kwezingubo zomdabu kungakhuthaza ukuziqhenya nokwazisa. Ukwamukela ubunikazi bamasiko ukuxhumana nezimpande zabo zamasiko nokwamukela ubunjalo babo obuhlukile kungathuthukisa ukuzethemba. Ukubona abantu abayizibonelo ezinhle ukubuka abantu abanethonya noma ontanga abagqoka izingubo zomdabu. Kungakhuthaza futhi kwenze ukugqoka kwayo kube ngokujwayelekile. Ukujwayela izitayela zendabuko ukufaka izinto zesimanjemanje noma ukuthinta komuntu siqu engutsheni yendabuko kungayenza izwakale ifaneleka futhi ifinyeleleka kalula. Umphakathi owesekayo ukuzizungeza nabantu abathakaselayo abahlonipha amasiko abo ungakhuthaza ukuzethemba.

Ukuqinisekisa kokudabuka ukubamba iqhaza komphakathi kungaqinisekisa ukudabuka komndeni ogulayo nomphakathi. Kuqinisekisa ukubaluleka ukulahlekelwa. Okwesibili, inethiwekhi nokwesekwa umphakathi ungahlinzeka ngenethiwekhi yokwesekwa komndeni ogulayo unikeza usizo olusebenzayo nokwesekwa wemizwa ngesikhathi esinzima. Iphuzi lesithathu, ukwelashwa ukuphothulwa ukubamba iqhaza komphakathi emathuneni kungasiza inqubo yokwelashwa kusiza kokubili umndeni nomphakathi uthola inqubekela phambili.